Ukuthola ithuba lemidlalo yesikole yangizwisa ukujabula okukhulu ngoba inginikeza ithuba lokuthi ukwazi ukuveza ikhono lakho onalo. Ngabe ukudlala ibhola, ngabe ukulungisa kuma-drama, ngabe ukucula. Konke lokho-ke kukunika ithuba lokuthi uveze ikhono lakho okuyilona, mhlampe elizogcina selikunika isinkwa ukuhamba .

Ngicabanga ukuthi kubalulekile nokuthi kungagxili kule emidlalo evamile, kodwa nale emisha ehlukene ibuye yenziwe or idlalwe, ngoba kunikeza ezinye iyingane amathuba okuthi aveze amakhono, ngoba le eminye emisha nakho kungenzeka ukuthi khona iyingane eziyithandayo futhi ezinekhono lokuyenza. So, lokho kuzovula amathuba amaningi.

Ukuthi no kuyinto eyinhle uma eseqophelweni eliphezulu kwezomidlalo, kodwa kuba yinkinga uma engasakwazi ukunaka umsebenzi wakhe wesikole, okuyinto ebalulekile, nazele yona esikoleni. Usuke angazelanga ukuthi uzodlala imdlalo ethize kodwa uzofunda. Manje, okungcono into angayenza ukuthi, njengesikole sisebenzise lesi sikhathi sibe nesikhathi esincane sokuthi kudlalwe ibhola, kudlalwe leyo mdlalo leyo, ngesikhathi esithize, noma kugcinwe ngayo uma sekugcine kuqedwa ukufundwa. Nokuthi ebe enakwe umsebenzi wakhe, ukuthi uhamba kahle ngendlela eyiyona, ekhuthazwe ukuthi efunde, ekwenze kokubili, engakhethi okukodwa.

Engingakwenza ukuxazulula inkinga ukuthi ngingabatshela ukuthi behlise imimoya bobabili, bese siyakha imithetho yomdlalo okumele ulandelwe. Umuntu ohluleka, ukuwulandela uyena ozophuma, engasadlali ukuze abantu bazolandela umthetho, sidlale ngendlela e-right okuyiyona ezojabulisa.

Izicu engingazifaka ukuthuthukisa umuzwa wabalandeli ukuthi uma ngingafaka izinto zemisindo, njengokuthi ikubizwa igama lesiLungu, kuthiwa yi-speaker, ezokwenza ukuthi kuzwe umsindo ozwakalayo. Kubuye kube khona abantu abasakaza lowo mdlalo lowo ubudlalwa ukuze abalandeli bezojabula, kudlalwe nemiculo ethize, abantu bejabule kube mnandi.

Usha lungasebenzisa iyinkundla zokuxhumana ukwabelana ngezinto abazithandayo. Kungabe imali, noma ngabe izithombe. Imali ukwazi ukuyidlulisela komunye umuntu njengesipho, noma babelane banikezane izithombe abazishuthile ndawonye, nemininingwano ethize, ukwememana noma ukudlulisa umlayezo othize obalulekile, nobajabulisayo, nezinto ezibajabulisayo ezivela kuwo izinkundla zokuxhumana. Ngabe amafilimu noma ilezi zinto ezenzwa abantu abasha.

Umdlalo engangithanda ukuwudlala ngisemncane umdlalo wokudlala ibhola lezinyawo. Ngangilithanda kakhulu and futhi ngisalidlala namanje. Abantu esikhule nabo sasilidlala nabo bebewuthakasele nabo, bewuthanda abafana bonke abalingana nami esikhule nabo. Ngithanda ukuwudlala, bethanda ukudlala ibhola nabo. Kuyinto esiyithandayo nje, nababethi besibukela.